Ngeli xesha ndisalinde into yoba kubuyelwe ezifama sisesesendlini ndizenzela elam ishishini ukwenzela into yoba ndibe nayo ingeniso endinayo. Uthi kubetha elaa xesha ndikwazi into yoba ndibe nayo into yoba ndikhwele ukuya ezifama.

Imifino ekhula ngethuba lasebusika yibhrokholi, umfino, iikherothsi kunye nekhaphetshu.

Inyama yenkukhu iba nezigulo enxulumene kunye nazo. Nangona ikhona nje imnandi kukhona ezinye ezinencasa ngaphezu kwayo ezifana neyegusha neyehagu kwaye uyakwazi nokuthi uzigcade. Yona le yenkukhu uyakwazi uzifuyela noxa nje inezigulo zayo inkukhu ezibangela into yoba kube nzima ukuyifuya. Ziyakwazi nokuthi zibiwe iimfuyo.

Umhlobo wam ndingamcebisa intoba akwazi intobana ngowuphi umhlaba olungele ukulinywa nexesha afanele ulima ngalo, kunye nezityalo afanele ukuzilima kumele intoba zezi azithandayo.

Ukufunda kubalulekile. Wena mntu ungafundanga xa kunyuselwa abantu emsebenzini kuba nzima ukwenyuselwa ngoba awunalo iphepha elichazayo into yoba unalo ulwazi lento yoba unganyuselwa.

Ewe, kona umntu uyakwazi intoba abelane nomnye ngento anayo, intoba wazi kangakanani kwezolimo nomnye akwazi intoba afunde kuleyo into. Awukwazi uvele uthathe imifuno, ukwazi into yoba mawukwazi ukuvuna ungakhange wabe ufumene uqeqesho. Lona uqeqesho lubalulekile ukuze ukwazi ukwenza ngendlela.

Loo nto itsho intoba imali xa uyifumene yisebenzise ngobunono ngoba inzala yakho ayizukwazi intoba izifumane izinto ezifanayo ngethuba likaDisemba. Apho konwatywa khona awuzokwazi intoba ukwazi uzikhupha xa uthi imali uyisebenzise ngendlela. Fana nabantwana esikolweni, abazukwazi intoba baphathe njengabanye abantwana okanye bangabonakala behlelelekile.

Umntu angeke akwazi intoba avune indlela efunekayo. Xa sele evuna kuyafuneka intoba ufundiswe ukwenzela intoba ukwazi uvuna ngendlela ekufuneka ngayo, nalapho ke mhlawumbi kufuneke uzibeke khona izinto zakho, nalapho kufanele ungahambi khona xa sele uvuna.

Indlela anokwenza ngayo kukulima izinto zalo mhlaba unembalela nezinye ezingawasebenzisi kakhulu amanzi, ezifana kunye ne-sweet potato okanye ithanga, nokuthi ukwazi into yokuba ugcine amanzi kakuhle.

Uboya begusha bunceda intoba kwenziwe ngabo iziqqoko zasentloko, izinxibo ezishushu kunye neengubo.

Into enokwenza intoba eli phulo liphunyenzwe yinto yoba urhulumente ayihlole le mihlaba into yobana inikezwe abantu abarayithi, abalungeleyo intoba bawufumane, abanikeze nenkxaso kwaye banxulumane kunye nabantu bokuhlala, athethane kunye nabo.

ndisebenzisa ngayo kukuphawula inkomo endlebeni ngokuthi uyisike okanye ufake iplastiki okanye imethali. Nobuchwepheshe betheknoloji yanamhlanje iye yenze into yoba uye ufunde inkomo intoba yekabani okanye.

Ukugcina ukutya okunkonkxiweyo kubangela into yoba kugcineke ixesha elide, kubangela into yoba izakhamzimba ezikoku kutya zisoloko zikhona, kukwanciphisa nethuba lentoba ukutya kumoshakale.

Uba bendiyinkomo bendinofuna into yoba ndibe nguWayidudula. Iinkomo ezingooWayidudula ziphila ixesha elide kwaye isube iziinkomo eziziinkunzi ezomeleleyo nezithi zithandwe.

Igadi indinceda intoba ndifumane ezi nto bendinothi ndiboleke imali yazo nokuthi ndenzele intoba kutyiwe endlini, kubekho into esiwa phantsi kwempumlo.

Ndizawuqinisekisa intoba ndigcina amanzi koogcina bamanzi okanye oovimba bamanzi, nokuthi izityalo zam zifumana amanzi angawo, nokuthi ndisebenzise izinto ezifana nee-insecticides ukuvimbela intoba izinambuzane zifike zitye izivuno zam.

Eyokuqala, qokelela izithako kunye nezixhobo. Eyesibini, lungiselela ubisi letshizi. Eyesithathu, yongeza inkcubeko. Eyesine, sika ukucwangcisa. Eyesihlanu, ukupheka ii-curds. Eye-six, gxotha ii-curds. Eye-seven, ukupakisha kunye netyiwa. Eyokugqibela, sebenzisa itshizi yakho yendalo.

Into endinothi ndiyenze kukujonga imfuyo yam, soloko ndikhangela into enothi iyihluphe, ukujonga nendlela ethi iyenze ngayo okanye ihambe ngayo.

Urhulumente akanamali yaneleyo yokuvusa isakhiwo aphinde abe nemali eyaneleyo ukuqasha abantu ukuze ishishini elo liqhubeke.

Iiyure ezinde zibangele intobana umntu angakwazi intoba asebenze ngohlobo efanele usebenza ngalo, adinwe kakhulu. Kwaye nemali othi uyifumane ithi ibe ncinci uphele ungasebenzi kakuhle uhlobo efanele intoba usebenza ngalo.